Umfundi ubukeka enenkinga or ebuthakathaka emoyeni. Ngingamthatha ngiye naye ngasese, la sizokwazi khona ukuthi sibe nenkulumo mina naye. Ngiyizwe inkinga yakhe ukuthi ikuphi then mese ngimnika i-counseling or ululeko ngokwezengqondo.

Bengakwazi ukuthi besize iziguli ngokushesha uma bezokwazi ukuthi behlukanise, abagula kakhulu bebe sendaweni yabo, abagula kancane bebe sendaweni yabo. Mese bandisa odokotela abasezingeni eliphezulu, abathanda ukusebenza noma abathanda ukunakekela abantu abagulayo. Nonesi bebe noqeqesho olwanele ukuze bebhekane nokusebenza ngaphansi kwesimo sesiphuthuma noma sokugcwala kwabantu.

Cebisa ngokuthi amaphilisi akhe ewabeke eduze naye ukuze engawakhohlwa ngesikhathi sokuthi uwaphuze noma ecele umuntu osemndenini onesikhathi ukuthi amkhumbuze lesi khathi sokuphuza amaphilisi akhe ukuthi aphuze.

Ejensi ezimoto eziphuthumayo zezinhlekelele engiwaziyo i-nine one one, mese kuba i-KZN Emergency. Zonke lezi nkampani zisiza kakhulu uma kunezimo eziphuthumayo emgwaqeni. Zisiza kakhulu uma umuntu ejoyine ngaphansi kwayo nanoma uma inkampani isebenzisana no-government.

Izinhlobo zokufundiswa kwamantombazane asamancane ukuba engakhulelwa, ukuba afundiswe ubungozi bokukhulelwa usamncane ukuthi yimiphi imiphumela engenzeka ifike or ubhekane nayo ekubeni ekuthenini ungakwazi ukuthi uzale umntwana or uzizalele umntwana ngenxa yokuthi amathambo akhe asuke esemancane engakaqini ngendlela.

Benganciphisa ngokuthi befundise abantu emphakathini ukuthi i-HIV Iyisifo okuphilekayo naso. So, abantu asingabajaji ngokuthi sebenesifo sengculazi, kepha kasibanikeze uthando ukuze bezokwazi ukuthi bebhekane naso. Bephinde futhi badle amaphilisi abo ngendlela efanele ngaphandle kokuzinyeza. Beye emtholampilo beyolanda izinto zabo ngaphandle kokusaba abantu.

Yingoba amakhambi esintu bawasebenzisa kalula and bakhuliswe ngawo besuka besabancane. Okwesibili, uma uyolanda amakhambi wesintu, awufike ume olayini abaningi babantu. Nomuntu osuke eninika amakhambu akenzi lezi zinto ezenziwa onesi emaklinikhi.

Uma isiguli sithole umuthi ukuthi awusebenzi ngendlela efanele, fanele sibuyele emtholampilo. Sifike sibikele onesi kanye nodokotela ngenkinga esibhekane nayo ukuze kuzokwenziwa ucwaningo olufanele kutholakale inkinga, kuzosizakala nabanye abantu.

Ukuthi besicelele kwenye yemitholampilo eseduze nabo ukuthi besilethela lesi siguli, noma besijove jovo yokuthi sinyuse amasosha omzimba ngaleso sikhathi kusalindwe amaphilisi kwesinye isibhedlela noma ezinkundleni ezifanele zikahulumeni.

Kubalulekile ukuhamba imigudu e-right uma ufuna imithi yezempilo. Ungathengi izinto kubantu abangabona ngoba ungagcina usuthola izifo ekugcineni. Uma usugula noma sekwenzeka oku-wrong, ungasatholi ngisho isinxephezelo, ngoba imithi uzobe uyithenge endaweni engekho right. So, bayacelwa abantu ukuba besebenzise izindawo ezi-right zemtholampilo.

Ukuthi benikezwe ulwazi olwanele ngesempilo abasuke beyikhetha ngaleso sikhathi. Nobuhle nobubi balendlela suke beyikhethile bayadinga ukuba beziswe yona ukuze bezokwazi ukuthi okulandelayo yini ezokwenzeka ngezinqumo asuke besithathile ngaleso sikhathi.

Ngokuthi ngitshele abezimo eziphuthumayo ukuthi sacela beqale ngokuphakamisa le nto ecindezela ingane encane. Ingane encane siyihlenge kuqala ukuze kube yiyona ezophepha ngoba iyona esancane kunabo bonke. Ukuqinisekisa ukuthi iphephile iyona kuqala.

Uma usebenza ezingcingweni eziphuthumayo kufanele ube umuntu onesineke. Ukwazi ukusiza umuntu esizakale ngesikhathi ukuze ugweme ukuthi umuntu efone kaningi ekubeni kusanabantu abangakasizakali.

Kubasiza kakhulu abantu ukuthi bekwazi ukuthi bebonane uma bekhumbulana ngaleso sikhathi, noma abantu bengahlali ndawonye behlala kude nabanye. Kusiza kakhulu ukuthi uma sebefike isikhathi sokuthi bebonane bebonane kalula.

Engenza uhlelo lokukhuthaza abantu ukuba bayeke ukufaka izinto zokuvimbela inzalo, noma uma beyisebenzisa into yokuvimbela ukuthi bengazali bechazeleke ubungozi nobuhle bayo, futhi nokuthi isetshenziswa kanjani.

Isiguli sithola ukuthi sinesifo se-TB, singaphatheka kabi ngoba sisuke sisasezinhlungwini ezinzima, kodwa lokho kuwuphawu usuke esazi ukuthi yini le esuke isimphethe. Okungokunye okungabuyisa ithemba kuleso simo asuke ebhekene naso ukuthi usezolapheka.

Ngeke ngimvumele umuntu okwazi ukwabelana ngendaba yomuntu ongaphakathi emphakathini. Ngingamvala loyo muntu ophawula ngomunye umuntu. Ongaphawuli ngokuhle ukuze sigweme ukuxabana kwabantu nokuthi kungahlonishwana.

Ngingakuqinisekisa ngokuthi ngihambele wonke ama-department or onke ama-ward. Ngibheke ukusebenza kwesibhedlela, ngiphinde ngikhuthaze onesi nodokotela ukuba basebenze ngokuzikhandla ukuze abantu bekwazi ukuthi bengene bephume besizakele. Kugwema ukuthi begcwale kakhulu emasangweni nala kulindelwa khona.

Into efike ibe yinkinga kakhulu ekusebenziseni ubuchwepheshe ezindaweni zasemakhaya, ukungabi bikho kwenethiwekhi esezingeni elifanele. Okugcina kugcina kwenza kube nzima ukusebenzisa ezobuchwepheshe, ikakhulukazi ezidinga inethiwekhi.

Ngingahlala naye phansi ngimukhombisa ukuthi imuphi umsebenzi engutholile nokuyisizathu esenza ukuthi ngikhulume naye. Ngimuxwayise ngesenzo sakhe asenzayo. Ngiphinde ngimukhombise ubufakazi obukhanda, obukhanda ikhanda ukuthi kungani ngikhuluma kanje. Hhayi ukuthi ngivesane ngasusa ekhanda ukuthi ngimyale.